Ke qadile papadi ya bolo, e le sehlopha, seo ke qalang sona sa bana ba banyane dilemong, ba primary ke ka moo ke tsheheditse setjhaba dipapading.

Ha e le moo, o sa kgona hore o tswelle pele ka ditlhodisano, o lokela ke hore o tiise haholo nakong e tlang, o se ke be wa wa moya, sena ke sona seo bontshang hore o tlameha hore o nyolle dikausu tsa hao, ho ya pele, o bontshe hore sena ha se ntho e thata, ke ntho eo o ka e etsang. Jwalo ka bana ba hlotseng le wena, o tla hlola ka le leng, ke hore feela o behe mohopolo wa hao nthong eo o e etsang, o tiise haholo ho feta nako e fitileng.

Dipapadi di nthusitse haholo bophelong, ka hore mmele waka o dule o le maemong a matle , di nthusitse haholo e le kannete. Ke tjena ke tjena kajeno ke dipapadi, nkabe mmele wa ka, o se ka moo o leng ka teng hona jwale. Batho ba sa bapaleng kapa ba sa keneleng ho tse tsa dipapadi, ba ithola mmele wa bona o se o se hantle haholo, ha ho bapiswa le mmele ya batho ba bang ba bapalang, kapa ba kenetseng tse tsa dipapadi.

Kgwebo eo nka e etsang, ke ho rekisa dikipa tsa bolo , ha e le mo bolo e tlo bapalla Afrika Borwa. Kgwebo eo ka nako eo ya bolo, e ka nsebeletsa haholo, hobane batho ba bangata ba ka reka dikipa tsa ka. Ebe ebe ke etsa phahello ho tswa moo.

Di-DJ tsa makeisheneng ha di fuwe menyetla, hobane e le batho hangata, ba sa tsibisahaleng haholo, kapa ba sa tsejweng ke batho ba bangata. Jwale batho ba nang le di-venue, kapa ba entseng menate, ba bitsa batho ba tsejwang ke batho ba bangata, hore le bona bitso a di-venue tsa bona , e be ona a bang hodimo, ebile a tsejwe ke batho ba bangata.

Ho ba le dikamano le dibapadi mmoho le wena, ke ho tseba hore ke batho ba jwang maikutlong , ebile ke batho ba jwang maphelong a bona. Seo se ka thusa ka hore dipapadi kapa papadi eo le e bapalang, le kgone ho buisana, ebile le kgone le ho utlwana, hobane le tla be le tsebana , le puo ya lona e tla be e le puo e le ngwe. Jwale seo ke sona se tla le thusa hore papadi ya lona, e be papadi e ntle haholo.

Ho na le papadi e bapalwang mose e bitswang football, papadi ena e bapalwa ka matsoho, ebile e bapalwa le ka maoto . Papadi ena e ka etswa hore e tliswe mona Afrika Borwa, ke ha department of sports , e ka etsa hore papadi ena, e be teng dipapading sekolong, le ka ntle ho sekolo mona Afrika Borwa.

Hore ngwana o mo kenye dipapading, ho qala sekolong , hobane sekolong ke hona moo a nka nako e ngata letsatsing, a le hona teng . Jwale ebe o mo kenya dipapading hona sekolong moo.

Ntho e ke itlosang bodutu ka yona ke bolo , ke e bapala dihora tse robedi, kapa tse robong ka beke , ke e bapala matsatsing a mabedi , kapa a mararo bekeng , ke e bapala ho tloha, ekaba Labohlano , moqebelo kapa sontaha.